Bana ba ka le lokela hore le bapale di-game hobane di-game ha se nthwe mpe. Empa ha le bapala le tshwanetse ho hlokomela hore le bapala difeng e bile jwang, ka hobane matsatsing ana ho tletse baqhekanyetsi.

Bana ba ka kopa jwalo ka ha le le bana. Ke kopa hore le tlohelle hore le bapale le dule le bapala ka mehala ya lona bosibu le motshehare. Le lokela hore le ikwetlise jwalo ka bana. Mmele ya lona e dule e le hantle, e dule, e le e e dule e le, e kwetlisehile. Mme le kgone hore le ikutlwe le lona hore le hantle mmeleng kapa jwang.

Disebediswa tse hlokahalang ho bapala papadi eo ke e ratang ke bolo ya maoto le tenese. Hobane ke rata ho bapala bolo ya maoto le tennis game.

Dintho tse etsuwang kaofela ke ho bapala. Re tseba hore re sehlopha, mme ha re le sehlopha re lokela ho thusana.

Hangata mathata eo ao ba kopanang le ona ke hore ka le leng o fumane hore dikuku di nyenyane kapa dikuku di tjhele. Mme ha hona batho ba batlang ho di reka kapa o fumane hore batho ba bangata ha ba sa shebane le tswekere haholo.

Tjhe, ho jaefa ho ke ho etsa tjhelete eo e ka o phedisang. Mme ho ka etsa tjhelete e ka o thusang hore o tlatse tlatse moo o lokelang hore o tlatse teng. Ho jaefa, ha e se ntho e ka eo o ka reng ke mosebetsi. Ho jaefa ke ntho eo e etsuwang ka hobane ke ntho eo batho ba bangata ba ratang ho e etsa. Ke ntho ekareng hobby.

Setswalle setswalle seo kileng ka se etsa le dipapadi sentse se hola hantle ka ntle ho dipapadi. Mme re ntse re bonana nako le nako le ha re sa hlole re bapala.

O lokela ho tseba hore ha ele mona o bapalla o bapala di Esports, o se o tella mme ha o sa hlompha le batswadi. Mme seo se tla nketsa hore ke ye ke lo bua le coach ya hao kapa le motho a le rutang. Hore jwale ke nako ya hore o tswe papading. Hobane ke moo e o etsa hore o telele batswadi. O seke wa mamela. Ha ke ya thaba hohang ke diketso tsena tsa hao tseo di etsang. Mme o lokela hore o tsebe ha ele mona, o so le moholo.

Ntho ena e ka senya motho kelellong ka hore o dula a nahane hore ha a ka bapala feela. Le ha le tseleng, o dula a nahana feela hore ha ka bapala feela. Mme mmeleng e ka mo senya ka hore mmele ha o ha ho kwetlisehe. O dula o dutse nqa e le nngwe. Mme ka le leng o ka fumana hore o kaba bohloko kapa ya re ha ka le leng o fumane hore ha ele hore motho o eme a ka tshwarwa ke di-cramp haele mona mmele o tlwaetse hore a dule a dutse fatshe.

Ngwaneso ke kopa hore o kenye di-video tsa hao tsa ho ithabisa mona di-social media-eng. Ho na le hore o dule o dutse o shebelletse batho ba bang.

Ke ile ka qala hantle ho lekola phepo ya ka ya dijo. Ha ke ne ke qala ho ba sebapadi mme ke ne ke batla hore ke be le mmele o hantle, o senang mafura o senang tswekere e ngata haholo. Mme ke ile ka thuswa ke motswalle wa ka. Ha ne a ntjwetsa hore dibapadi tse ngata di na le hore di shebe phepo ya tsona. Mme di shebe le hore di ja dijo tse jwang hore di dule di le hantle mmeleng ya bona. Mme taba eo ya hore ke ile ka mamela motswalle wa ka ile ya nsebeletsa haholo ebile e ile ya ntswela molemo.

Ka le leng o fumana hore di-coach-u kapa batho ba rutang, dibapadi tsa di na le ba na le dikoloi. Mme ba kgona ho re ntho e nngwe le e nngwe ba e nke ba e kenye ka koloing. Mme ba kgone hore ba e behe moo ho bolokehileng ha bona.

Di-game tse neng di bapalwa. Dipapadi tse neng di bapallwa di-shop-ong e ne e le di-game tse kareng tsa motjhini wa fafi. E leng e ne le ranta mme ho no ho bapala le di phuli, ho bapalwa le zwepe, ho bapalwa le dikarete.